Ngenxa yokokubana mna ndiqala ukukhwela ibhasi ndingaya kumqhubi webhasi ndimcacisele ngalo mba. Ukuba bendingazi ukubana okuhlawulwa ngamali, umqhubi webhasi lowo angandisa eofisini apho ndakubuza khona into yobana ndingenza njani ubana ndilifumane na eli khadi, ukuba lenziwa eofisini ndingalenza kangangoko. Kodwa ke xa ngaba ndingumntu, xa ngaba ndiqala ukukhwela ndiyacinga into yokubana noko uxolelwa ndinganako ukubana ngelinye ixesha ze ndihambe ndiye aplayela ikhadi lebhasi ndingaphathi mali. Ngoko ke yiloo nto ndiza kundwendwela iiofisi ezo zebhasi okanye ndithethe nomqhubi malunga nokufumana ikhadi lebhasi.